Loyi a nga na vutihlamuleri byo yi hlayisa hi lava va rhangelaka swa ndhavuko wa Xitsonga na lava va hlayisaka swilo swa ndhavuko.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ku tikuma u hlanganyela mitlangu swa pfuna swinene leswi swi nga ku fambisa matiko yo hambanahambana kasi ku tikuma u nghenelela ka swa vugevenga a swi kahle naswona a swi vuyerisi hikuva swi nga ku tisela rifu ra kwala na kwala kumbe u khomiwa.

I ntlangu wo fana na golofu ntlangu wo fana na golufu a wu tsakeriwi eAfrika-Dzonga hikuva i ntlangu lowu tivekaka hikuva wu ri ntlangu wa swigwili.

Swi nga ku pfuna hikuva swi aka miri wa wena swi tlhela swi endla leswaku miri wa wena wu va na rihanyo leri tiyeke swinene naswona wu tlhela wu tiya.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaka xi na mbuyelo kumbe ku onha ehenhleni ka vutomi bya yena kasi ku ti kuma a nghenelerile swa vutiolori swi ta va na mbuyelo lowu sasekeke swinene hikuva swi endla leswaku a va na rihanyo lerinene.

Ina mitlangu ya pfuna ku endla leswaku vantshwa va nga ngheni evugevengeni hikuva vantshwa va ta tikuma va tirha hisa minkarhi ya vona yo tala va karhi va endla swamitlangu laha swi nga ta papalata ku va va hleketa ku endla swilo swo homboloka.

Ina ndzi nge swi koti ku ku vula mavito ya vona hikuva khirikete i yin'wana ya mitlangu leyi yi nga landzeleriwiki ngopfu eAfrika-Dzonga tanihi hi loko yi nga tshami hi ri ku tlangiweni ntlangu lowu landzeleriwaka ngopfu eAfrika-Dzonga i ntlangu wa bolo ya milenge.

Ina swi nga pfuna ku aka vuxaka lebyi nga heriki hambiloko mitlangu yi herile hikuva u nga tikuma u hlanganile na munhu loyi a rhandzaka tlangelo ra wena eka ntlangu wo karhi leswi swi ta endla leswaku a lava ku tiva leswaku xana i yini xi nga endla leswaku u tikuma u tlanga hi ndlela leyi u nga tikuma u akile mixaka leyi yi nga heriki.

A ku ta va Siphiwe Chabalala hikuva Siphiwe Chabalala a ku ri mutlangi wa bolo loyi a dumeke swinene ngopfungopfu loko a ta va a korile eka world cup ya twenty ten.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku xipano lexiwani xa hina hi nga xi jikeli hikuva kwalaho swi ri kusuhi no herisiwa kambe a hi yeni mahlweni hi va seketela leswi swi ta endla leswaku na vatlangi va tiya leswaku hakunene ku na vanhu lava va hi rhandzaka naswona va ta tiyisisa leswaku va endla xiboho xa ku va va tshama va tsakile.

Ndzi nga n'wi hlohlotela hikuva ndzi n'wi byela leswaku ku va a joyina kumbe ku nghenelela eka eka ntlawa wa mitlangu swi ta endla leswaku a tivana na ku tsakelana na vanhu va ku hambanahambana swo fana na ntlangu wa bolo ku na nkarhi wo train leswi swi ta endla leswaku va vona leswaku hi swihi leswi a nga kahle kumbe a swi kotaka ngopfu ku va u ri na na xin'wanyana swilo leswi u swi kotaka ngopfu vanhu va ta va va tshunela eka wena leswaku u va dyondzisa leswi swi ta maka vunghana byikulu ehenhleni ka ntlawa lowu u wu joyineke.

Swiphiqo leswi a nga langutanaka na swona i ku va va nga twanani loko va vulavula naswona na loko swi fika eka swakudya va ta va va nga lavi swakudya swo fana tanihiloko va huma eka ndhavuko yo hambanahambana.

Swi na mbuyelo ya ku va ikhonomi ya tiko ra hina yi tlakuka swinene hikuva vanhu lava va humaka ematikweni ya le handle ku ta va na vaseketeri lava va nga ta lava ku ta va ta va vona va karhi va tlanga etikweni ra hina leswi swi ta endla leswaku va nghenelela kumbe va tikuma va tlakukisa ikhonomi ya tiko ra hina.

Leswi a swi pfuneke ku aka vunghana bya hina a ku ri leswaku hinkwenu ka hina a hi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge hi mbilu na moya naswona a hi rhandza ku tikuma hi ri karhi hi trainer kumbe ku tlanga hi ri vambirhi hi karhi hi burisana hi swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona eka ntlangu lowu nga hundza.

Mimpfuno ya miri na mianakanyo ya mitlangu i ku va va va na mirhi leyi yi nga na rihanyo rihanyo lerinene naswona mihleketo kumbe mianakanyo ya vona yi va leyinene ku nga ri leyo homboloka.

Swihlawulekisi swa vurhangeri leswi va nga swi dyondzaka i ku va va dyondza ku rhangela mitlangu kumbe nchumu xa ntlawa hikuva xikombiso ku tlanga ku va mutlangi wa bolo u nga tikuma u rhangela team u vitaniwa kaputeni laha hi laha u faneleke u kombisa xikili xa wena xa ku va murhangeri.

Mimpfuno ya rihanyo ya ku tlanga mitlangu i ku va miri wa wena wu nga olovi ku tikuma wu khomiwa hi vuvabyi xikombiso miri wa wena wu nge olovi ku khomiwa hi vuvabyi byo fana na mukhuhlwani kumbe TB.

Mfumo wu nga antswisa ku va hikuva wu endla leswaku vantshwa lava nghenelelaka eka swa mitlangu va kuma mbuyelo wa kufana na ku va va hakeriwa mali hambi yi ri yitsongo kumbe va kuma ndzindzakhombo ya swa rihanyo leswi swi ta endla leswaku vantshwa va nghenelela eka swa mitlangu hi xitalo.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi hlanganaka na yona i ku va yi tikuma yi fanele ku va na pulani ya budget ya mali leyi va nga yi tirhisaka loko va rhurhela mitlangu ya matiko ya misava.

Mitlangu ya va pfuna vantshwa ku dyondza ku hlayisa nkarhi ku tirha hi ku ti nyiketela na mhaka ya ku tikhoma kahle xikombiso un'wanyana wa mitlangu wa ku tsutsuma nkarhi i wa nkoka swinene leswi swa kombisa leswaku ku hlayisa nkarhi i swa nkoka kasi loko swi fika ku eka ku ti nyiketela mitlangu yo fana na ntlangu wa bolo ya milenge swa kombisa leswaku loko u tirha hi ku ti nyiketela u ta fika laha u nga swi hleketelangiku loko swi fika eka matikhomelo ya vona mitlangu yi va tsundzuxa leswaku swikahle ku fambela kule na swidzidziharisi leswi swi kombisa leswaku ya va hlohlotela vantshwa ku va va tikhoma kahle.

Tipulatifomo letinene to hlalela eSports leti ndzi ti tivaka i SuperSports na Soccer Scorer eight zero eight tipulatifomo leti i tinene ku hlalela eka tona swipotso.

E-e swi ta tika swinene leswaku eSports yi tshuka yi ve ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko hikuva ku na vanhu vo tala lava va nga swi tiviku leswaku ntlangu wa eSports wu tlangiwa njhani leswi swi ta endla leswaku swi tika leswaku ntlangu wa eSports wu va ntlangu lowukulu swinene.

Afrika-Dzonga yi fanele ku endla mavala ya mitlangu yo tala swinene leswi swi ta endla leswaku mitlangu etikweni ra Afrika-Dzonga yi kota ku koka vanhu va le matikomambe leswi swi ta endla leswaku ikhonomi ya le matikoxikaya kumbe ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga yi kula swinene.

E-e mitlangu ya mphikizano wa timovha a yi dumanga eAfrika-Dzonga hikuva tiko ra Afrika-Dzonga ri pfumala mavala kumbe rivala ra mphikizano ya timovha leswi swi endla leswaku vanhu vo tala etikweni ra Afrika-Dzonga va nga vi na vutivi hi mixaka wa mitlangu lowu.

Tanihi mukhomi wa ntlawa wa lowutsongo wa ntlangu wa le makaya ndzi fanele ku tikuma ndzi register-ile ntlawa lowu leswi swi ta endla leswaku mfumo wu kota ku ndzi pfuna kha kumbe ku ndzi seketela kasi kungari mfumo ntsena na vanhu va le makaya va kota ku ndzi seketela mayelana na mali.

U nga hundzula kahle hi ku olova xo sungula i ku tikuma u rhandza ntirho wa wena wo hungasa leswi swi ta endla leswaku swi olova ku tikuma u cincile ntirho wa wena wo hungasa ku wu va bindzu xikombiso i ku dirowa sungula ku dirowa swinepe swo khavisa tiyindlu swinepe swa vanhu u va xavisela leswi swi ta endla leswaku ntirho wa wena wo hungasa wu va bindzu.

Ntlangu lowu tekeriwaka enhlokweni eka swikolo swa le makaya i ntlangu wa bolo ya milenge naswona hikuva ntlangu wa bolo ya milenge i mitlangu leyi vanhu va le makaya va nga kula va karhi va tiva wona.

Tipurogireme leti ti nga tshama ti va kona emugangeni wa ka hina i ku va ku tile vanhu lava va nga ta hlawula vatlangi va bolo ya milenge eka tournament leyi a yi ri karhi yi teka ntlangu ekaya leswi swi endlile leswaku varhandziwa va vatlangi va bolo a va tsakile swinene hikuva a va vona nhluvuko na ndlela yo ya emahlweni tanihiloko va kotile ku fika emugangeni wa ka hina ku ta hlawula vatlangi va bolo.

Mhaka yo endla vutiolori ya swi kota ku papalata ku tikuma u khomiwe hi tingana naswona ya swi kota ku ku ngetelela vutitshembi bya wena.

Mitlangu ya pfuna ku tiyisa marhambu emirhini wa wena loko u karhi u endla mitlangu swi fana na ku va u tikuma u karhi u olola miri leswi swi endla leswaku marhambu ya miri ya wena ya tiya.

Ndzi heta tiawara ta nkombo hi vhiki eka ku va ndzi hungasa hi ku dirowa leswi swi endlaka leswaku ndzi heta tiawara to tala hi ndlela leyi i ku va ndzi rhandza leswi ndzi swi endlaka naswona ndzi cince ku va ndzi hungasa swi ndzi endlela mali.

Ndzi nga yi tirhisa kahle hikuva ndzi wu rhandza ku hungasa hi ku fana na ku dirowa ndzi nga tirhisa ku dirowa ku va ndzi dirowa swilo leswi nga ta khavisa tiyindlu ta vanhu naswona ndzi va xavisela leswi swi ta endla leswaku ndzi kuma mali.

Ina mitlangu yi pfuna vana ku va va vumba vunghana hikuva ku va va tlangatlanga hi swipano swi endla leswaku va sungula ku tshembana kasi loko va tshembana ni vunghana bya vona bya tiya swinene.

Nchumu lowu a ndzi ta tsakela ku va ndzi wu engetela evuton'wini bya mina i tibuku ta switori swo koma hikuva ndzi rhandza ku hlaya switori swo koma leswi a swi ta endla leswaku ku hungasa ka mina kumbe minkarhi yo tala ndzi nga borheki hikuva a ndzi ta va ndzi karhi ndzi hlaya tibuku kumbe switori.

Ina ku va u teka swifaniso leswaku swi ku tsundzuxa minkarhi leyi u yi tsakelaka swa tirha hikuva loko u vona xifaniso lexi u xi tekeke swi ta endla leswaku swi ku tlhelerisa eka nkarhi wolowo leswi swi ta endla leswaku u tsundzuka hinkwaswo leswi u swi endleke hi nkarhi luwa a wu ri eka xinepe kumbe xifaniso xona xexo.

Swilo swo tihungasa swo fana na mitlangu swi nga tiyisisa vunghana hikuva loko mi karhi mi hungasa mi ta tikuma mi tirhise nkarhi wo tala swin'we leswi swi ta endla leswaku mi va na vunghana byo tiya hikuva mi ta sungula ku va mi vulavurisana swinene leswi swa endla leswaku vunghana bya n'wina byi tiya.

Holobye ku va mi tisa mitlangu leyi emugangeni lowu swi ta endla leswaku vantshwa kumbe vana va sungula ku rhandza mitlangu no tikuma va karhi va ri phati ya mitlangu kasi loko mo tlhela mi tisa mitlangu yo fana na leyi swi ta endla leswaku na na ikhonomi ya laha emugangeni yi kula xikombiso loko ku tlangiwa bolo ntlangu wa bolo ya milenge i ntlangu lowu kotaka ku tisa vanhu vo hambanahambana ku nga va ku ri vanhu va kwala tikweni kumbe va le matikweni ya le handle swi ta endla leswaku vanhu valavo loko va ta etikweni kumbe emugangeni wa ka hina va sungula ku xava eswiphazeni kumbe emavhengeleni ya laha mugangeni leswi swi ta endla leswaku ikhonomi yi kula.

Mitlangu yo fana na golofu i mitlangu leyi yi tlangiwaka ngopfu eka matiko ma le handle naswona wu tiveka hi ku va wu tlangiwa hi vanhu vo fuma kumbe swigwili ntlangu wo fana na lava vo khida i mun'wanyana wa mitlangu leyi tivekaka hi ku va yi tlangiwa ngopfu hi valungu.

Xihoxo lexi ndzi xi endleke eka ku eka ntirho wa mina wo titsakisa tanihiloko ndzi ri munhu loyi a rhandzaka ku dirowa a ndzi dirowa vanhu kumbe leswi vanhu a va swi tsakela ndzi va nyika mahala kasi ndzi ve ndzi dyondza leswaku eka ku hungasa ka mina ndzi nga kota ku ti endlela mali hi swona naswona ndzi ve ndzi sungula ku va ni dirowa na ku ti dirowela vanhu leswi va swi lavaka hi ku va va ndzi nyika mali leswi swi endle leswaku ku hungasa ka mina ku ni endlela mali etlhelo.

Ku rima swirhapa swi fanele ku tolovetiwa ku va hi swilo leswi swi endliwaka hi vanhu lava kuleke kahle kumbe emimitini ya kahle leswi swi ta endla leswaku vantshwa va lava ku tikuma va karhi va rima swirhapa ku va va kota ku kombisa leswaku va kurile emindyangwini ya kahle.